Fa data e fela ka bonako, ke botlhokwa go sekaseka tshegetso ya gago tse di jaaka ditshwantsho, dipapatso le ditiriso tse di no dirang kwa morago. Go tlhokafala go thiba ditiriso tse di golelang data, o dirise Wi-Fi fa go kgonega le go dira updates ka nako e e rileng, go netefatsa polokesego ya data, o ka dirisa ditlhopho tsa encryption, password tse di nonofileng, le go se tsene mo webosaeteng tse di sa ikanngwang. Ka temo ya maitlamo le tlhokomelo, data ya gago e ka dirisiwa ka botlhale ebile e sireletsegile.

Boikarabelo jwa babegadikgang, bagatisi le metswedi ya dikgang bo botlhokwa thata mo go thibeleng go anama ga dikgang tse di seng boammaaruri. Ba tshwanetse go lekola boammaaruri jwa tshedimosetso pele ba e phasalatsa, go dirisa mekgwa e e ikanyegang ya go tsaya dikgang le go ikemela mo boammareng. Fa ba dira jalo, ba sireletsa setšhaba kgatlhanong le tshedimosetso e e tsietsang , e e senyang bodumo , tlhagafalo kgotsa kagisano ya batho. Boammaaruri jwa dikgang tse, ke motheo wa temokerasi le tshwetso e e siameng.

Batsadi ba na le karolo e e kgolo mo go sireletseng bana ba ba kwa tlase ga dingwaga mo ditirisanong tse di sa tshwanelang mo thelebišeneng. Ba ka dira jalo ka go bea melao ya nako ya go lebelela, go tlhopha ditiragatso tse di tshwanetseng dingwaga tsa bana le go dirisa parental control mo didirisweng. Batswadi gape ba tshwanetse go nna teng fa bana ba lebelela, go ba tlhalosetsa se ba se bonang le go rotloetsa dipuisano tse di bulegileng. Ba kgokagano le tlhokomelo, bana ba ka tlhokomelwa mme ba tlhokomele semoyeng le mo boitsholong.

Mo nakong ya segompieno, data e botlhokwa thata go tshegetsa botsalo le tiro ka inthanete le mafaratlhatlha. Ke dirisa data e e maleba e e nang le sekai se se siameng mo go di tseneng tsa me tsa letsatsi le letsatsi, jaaka go romela melaetsa, go leba dikgang le go tsamaisa ditiro tsa mo inthaneteng. Ke reka data e e nang le boleng jo bo siameng ebile le e nang le phitlhelelo e e ntsi, mme e tsaya sebaka se se lekanang go thibela tshenyego ya data e e sa tlhokegeng. Ke tlhopa data e e nang le botswerere mo gare ga theko, boleng le gore e tshegetsa ditiriso tsa me ka lebelo le le kwa godimo. Ka tsela eo, e netefatsa gore ke kgona go dira ka botswerere.

Didiriswa tse di botlhale di ka tswelela go fetola matshelo a rona ka tsela e e kgolo. Di tla re thusa go dira dilo ka lebelo le le botlalo, go simolola ka tirisano ya letsatsi le letsatsi, go fitlhelela mo go tsenngwang ga data le dikamano tsa batho. Ka didiriswa tseo, re tla kgona go dira tiro ka botswerere, go ithuta ka potlako le go dirisana le batho ba ba kgakala ka tsela e e botoka. Le fa go na le dikgwetlho tsa tshireletsego le botswerere, tsholofelo ke gore didiriswa tse di tla dira botshelo jwa rona bo nne borethe le go bulela ditharabololo tse di dintsi mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Go romelelana melaetsa le ba lelapa go na le melemo e mentsi fa go bapisiwa le go letsa megala. Melaetsa e re fa nako ya go akanya pele re araba, e dira gore re nne le tlhamalalo mo go buisaneng. Gape e thusa go romela ditlhaloso tse di tlotlegileng, mme ka dinako tse dingwe e ba botlhokwa fa re sena nako kgotsa ba re na le ditaba tse di itumedisang tse re batlang go di go arolelana ka tsela e e potlakileng. Le fa go letsa go na le botsalano jwa setso le kutlwisiso e e oketsegileng, melaetsa e dira gore puisano e nne le seemo sa botshelo jo bo tsamaelanang le botshelo jwa segompieno jo bo matlhagatlhaga.